Ya ndo no vhuya nda litsha phoḽisi nga ndavha ya uri dzo vha dzi kho ḓura ende hezwi miṅwaha i tshi khou i tshi khou aluwa nadzo dzi vha dzi khou gonya ende a hu ngo vha na mvelelo.

Arali ndi kho renga airtime nga bannga nda wana ndo renga nga tshelede nnzhi ndi nga amba na vha bannga uri a vha ite refund kana nda amba na vhathu vhane na vha network.

Tsha u thoma ndi vhona unga bannga i ḓo mu kwama hoyo muthu ende arali ya vhona uri hoyu muthu ha khoḓa i ḓo humisela ḽounu murahu.

Vhavha vha khou itela uri vha vhone uri a hu nga vhi na dzi tshanduko naa u ya phanḓa.

Dzi vha dzi kho ṱoḓa u verifaya na u kona u vhona uri oyo muthu na ndi ngoho na u ḓo kona u badela eyo nnḓu.

Vhaswa vhanzhi zwo vhea tshelede kha zwibugwana vha vhona zwi zwa vhaaluwa nahone vhanzhi ha vhaswa a vha ḓi dzhenisi khazwo.

U ya nga nḓivho ya nga forex ndi hune vhathu vha vha vha kho trade vha kho renga dzi bitcoin na dzi coin zwo ya ngauri tshivhumbeo tsha tshelede yo dzulesa hani.

Vhukhakhi vhuhulwane musi vha khou renga nnḓu ndi sa tsheka uri vha ḓo kona u i badela naa.

Ee u shanduka ha interest zwi a vhanga uri vhathu vhanzhi vha balelwe u badela nnḓu ngauri huṅwe dzi avha dzo gonya.

Ya vhathu vhanzhi vhane vha vha na phoḽisi zwi a vha thusa musi vho weliwa nga tshiwo dzi a vhashumela dza dovha futhi dza vhafha na tshelede na sevisi yoṱhe.

Vha a wana uri infomesheni yo rumelwa i vha i si yone vha wana masheleni a tshi khou ḓa huṅwe.

Zwi ṱuṱuwedza vhashumi uri vhavhe vha kho ḓivha uri muholo wavho vho kho kokodziwa tshelede ya UIF i ne i ḓo vha bvela musi vho ya ḽivini, matinity leave kana vho fhelelwa nga mushumo.

Ndindakhombo ya vhutshilo i a thusa nga maanḓa and i dovha futhi hafhu arali vhono wana khombo ya ṋekedza masheleni ane u a kona u tshila ngawo ndi vhona zwi zwa ndeme ngori na nga maanḓa na bannga dzine dzi ha fhulufhedzea.

U ya nga ha nṋe ndi vhona unga medical aid hano maḓuvha i vho shuma kha maongelo oṱhe.

Ndi musi wo lindela waiting period uri u kone u ne ḓivha uri tshelede u ḓo i wana nga tshifhinga tshingafhani.

Nṋe ndi vhona unga vhathu hu tea u vha na dzi ofisi nnzhi dza UIF nothi ṱhukhu uri vhathu vha sa ḓalese.

Nṋe ndi nga vha ṋea nyeletshedzo ya uri a vha thome vha ime u swikisela dzi interest dzi tshitsa.

Ndi nga mu eletshedza ngori UIF ndi tshi imiswa tsha mushumo tshine tsha vha tsho imela vhashumi vhoṱhe ṅwedzi muṅwe na ṅwedzi tshi a kokodza tshelede ṱhukhuṱhukhu ine i dovha hafhu ya vhuya nga murahu ha musi wo fhelelwa nga mushumo kana woya leave martinity leave.

U ya nga ha nṋe ndi dza ndeme ngauri heiḽa tshelede i vha i nnzhi ende i a kona u phusha muthu asi tsha shumaho uri a kone u sapota muṱa wawe.

Medical aid i takadzela uri i katela vhathu vhanzhi wa kona u nwalisa muṱa nahone nga tshifhinga tshine ha vha hu sina tshelede u tshi kho lwala u a kona u wana thuso ya mutakalo.

Ee u ya nga ha nṋe ndi vhona unga tshi tea u vha tshipfufhi u itela uri vhathu vha ṱavhanye vha thusee vha ite mushumo.

Department of health na dzikhamphani na outsurance na Miway.

Ee arali vha kona u dzula na bannga iya vha thusa kana vha dzula na muthu ane a vhidzwa upfhi financial advisor.

Dzi a vha thusa ngori vha a wana tshelede ine vha ḓo kona u ḓi rengela zwiḽiwa ngayo vha dovha futhi vha maintain na miṱa yavho.

Nṋe kha minwaha yanga ndi nga to uri a tambe dzi phoḽisi dza dzi banngani na dza dzi insurance dzine dza vha hone.

Ee ndi vhona masheleni a o tsireledzea ngori navho ha khuthuziwa bannga tshelede i vha i kha ḓivha hone yau i vha yo tsireledziwa.

Ee ndi vhona unga vhane vha khou renga nnḓu lwa u thoma vha tea u fhiwa zwikolodo nga ndavha ya o thoma sedza uri vha kone u vha hola vhugai.

Ee ndi vhona zwo tea uri vhathu vha vhe na nḓivho na vhuṱali nga before vhasa thu renga nnḓu.

Tshibugwana tsho na atshi ḓuri hu tovhori thaidzo tshelede ya hone ivha i ṱhungu.

U ya nga ha nṋe ndi vhona unga u tea futhi a dovha futhi a vhafha na masheleni na zwiḽiwa.

UIF ndi tshi imiswa tshine tsha imelela vhashumi tshine tshi vha tshi khou itela u tsireledza vhashumi uri na musi vha fhelelwa nga mushumo vha wane zwiṱukuṱuku.

Zwi a vhakwama ngori vhaṅwe vha vha vho lindela vhaṅwe vho lindela u shumisa tshelede nga tshifhinga tshe tsha shishi.

Ndi nga ri izwo a tshi badela a vhe a khou balelwa a sedze na zwori interest a dzi nga gonyi na zwiḽipi avhe akho zwi vhea fhasi.

Ee ndi vhona zwi zwa ndeme uri vhaswa vha vule akhaunthu ngori tshelede i vha yo tsireledzea ende iya vha na dzi interest musi u tshi kho save namusi utshi khou toḓa mishumo mishumo minzhi vha holela nga account.

Zwi vha zwi khou itela uri bannga i vhe hundred percent uri hoyu muthu ine ya kho mu rengisela nnḓu u ḓo kona u i badela naa.

Zwi takadzela uri tshelede ya dibosithi i a fhungudza kana tshelede i ne wa kho tea u badela nga ṅwedzi nga ṅwedzi kana nga ṅwaha.

UIF ndi dzangano ḽa vhashumi ḽine zwezwi wo fhelelwa nga mushumo u ya wana zwiṱukuṱuku.

Zwo mu affect nga maanḓa a sala a si tshena na mutakalo wavhuḓi nga ndavha ya masheleni.

Ndo vha na tshumelo yone ya vhuḓi ngori tshiṅwe na tshiṅwe tsho vha tsho dzula nga ngona.

Ndi vhona nga thekinoḽodzhi i nga leludza ngori na musi wo dzula hayani wa kona u apuḽaya UIF hu songo thoma wa ya dzi ofisini.

Ee ndi vhona zwi zwavhuḓi ngauri tshelede ivha yo tsireledzea ende a i tswiwi.

Ndi u sa engedzwa ha miṅwaha uri muthu arali a kho aluwa hu songo pfhi tshelede nayo yo ine a tea u badela i kho gonya.

U ya kona u vhafha tshelede murahu uri vha kone u vha vha khou tshila ngayo vha kone u ḓi rengela zwiḽiwa.

Ee vhunzhi ha vhathu vha vha vho vhudziwa uri hu na waiting period i nga ḓivha seven inga ḓivha six months kana three mansi kana one manzi zwo ya nga tshivhumbeo imiswa tshetsho.

Ee ndi vhona unga vhathu vhanzhi vha nga kona u renga nnḓu ngori interest dza hone dzi vha dzi fhasi na dibosithi ifhasi ine vhathu vhanzhi vha nga kona u swikelela.

Ndi vhona unga ndi khwine utshi kho ita forex nga bannga ufhirisa u to ya kha vhathu.

Zwine nda ḓivha zwone ndi zwauri khamphani heyo iya suwiwa.

Ndi vhona unga ndi khwine vha tshiya banngani vha dzula na dzi financial advisor dzi ḓo vha thusa no vhafha nḓivho uri tshelede i vheisiwa hani.

I nga tandululiwa nga u ṱavhanya wa kwama bannga bannga ya khantsela.

Ndi zwa ndeme u ṱalutshedziwa zwoṱhe uri u vha u kho ḓivha uri u khou ḓidzhenisa kha mini nahone u nga kona u zwibadela u isa phanḓa na.

Ee thengo ya data nga bannga i vha i nṱha ngeno nga airtime i tshi vha i fhasi.

Ndi musi vha tshi thoma vha tshekulusiwa uri vha nga kona u badela nnḓu na nahone hu ṱoḓea payslip ya vhathu vhane ndi kale vha khou shuma.

Muthu u tea u thoma a ya banngani dzi na dzi funeral cover kana kha dzi insurance dzi ngaho vho Outsurance na dzi Clientele.